Ditlhotlhwa tse di le kwa godimo tsa data di oketsa phitlhelelo mo go ditshiametsong tsa tiro, go romela dikopo ka online, go ithuta le go tokafatsa kitso le go kgona go itshwara ka nako. Mme seno se thusa batlhoka tiro go oketsa tsholofelo ya go bona tiro le go laola ditlhokwa tsa bana ka potlako.

Mo nakong ya gompieno ke dirisa data ya mobile go tsena ka inthanete, go dira dipatlisiso le go romela melaetsa. Ke e reka ka di-bundle tse di farologaneng go ya ka tlhoko. Jaaka one gig, five gig kgotsa ten gig ka kgwedi. Ke e tlhopha ka ntlha ya lebelo la tsenelelo, tshireletso le ditshenyelego tse di siameng. E dirang gore ke kgone go fitlhelela ditlhopha tse kitso le go dirisa inthanete ka tsela e e motlhofo le e atlegang.

Mo kgweding e fitileng ke rekile five gig ya data. Mme ke e dirisitse mo dikgweding tse di le tlhano go ya ka tlhogo ya me, ya go tsena ka inthanete. Ka tlhoko ya me ya go tsena ka inthanete go dira patlisano le go romela melaetsa. Fa motho a batla go reka data go tshwanetse go lebelela lebelo la tsenelelo, tshireletso, ditshwenyego, boleng jwa network provider le gore data e tla lekana le tlhoko ya gagwe. Seno se thusa go netefatsa gore data e dirisiwa ka tsela e e motlhofo, e e tseneletseng le e e tshwaneletseng bokgoni jwa gagwe.

Data ya five gig hoba ten gig e ka nna e itumedisa mo kgweding yotlhe, go lata tlhoko ya gago ya go tsena ka internet. Go dira patlisano le go romela melaetsa. Go molemo gore o rekise kwa tshimologong ya kgwedi gore o kgone go e dirisa ka botlalo mo nakong yotlhe ya kgwedi, ntle le go se bone data e e setseng. Seno se thusa go rulaganya ditshenyego le go laola data ka . Go netefatsa gore ga o tshwanele go ema kgotsa go batla data e oketsegileng mo maemong a itumedisang .

Thekenoloji ya five G e tla fetola tsela e re dirisang tshimediso ya mogala ka lebelo le le oketsegileng le bokgoni jo ba kwa godimo, e thusang dikhamphane, batlhophi le batlhoka tiro le thuto. Ditšhono tse dišwa di akaretsa smart settings, digital interpreneurship, telemedicine le botshelo jwa kitso ka potlako.

O tlo reka di-bundle tse di farologaneng ka go rata go a gagwe. Ha mme ha fetsa o tlo, re tlo top-a-up kgotsa a recharge ko service provider ya gage. Fa a reka data o tshwanetse go kgetha bundle e tshwanetseng a netefatse gore o tsenya dinomoro sentle. Mme a e dirise ka tsela e e motlhofo.

Go netefatsa gore data ya ka e bolokegile ke tshwanetse go top-a up-a ka bonako, go laola tiriso ya data. Go dirisa di Apps tsa go block-a data le go kgetha di-bundle tse ntshwanetseng. Ke be ke seke seka balance ka metlha. Seno se tlo nthusa go dirisa data ka tlhamamalo le go thibela go fela ka ntla e e sa lebebegang.

Ke eletsa go reka data e e tshwanetseng go ya ka tlhoko ya me. Ke e dirise ka tlhokamelo. Mme ke dirise le Apps go boloka madi le go laola tiriso ya data ka tsela e e motlhofo le e atlegang.

Ke kgona go aroganya data ya me ka hotspot le tsala ya me. Ka go netefatsa gore e amogela data sentle, e romela kopo ya tiro ka email-i. Mme ke laola tiriso go boloka bundle ya me.